Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di re ama e le kudu thata go gonne o kry-a gore ba tla go apply-ela mesebetsi a re na data. And-e ga re dire, so le re sa dire o kry-a gore ga rena tšhelete, ya gore re ka reka data. E re ama mo go botlhoko thata.

Nna ke dirisa data ya Telkom eo ke e rekang ka fifty ranta fela, ya three gig-e. Three gig-e ya for motshegareng, three gig ya fa mantsiboeng, and-e le ka gona e a tura. Like a ke kgone gore nka afford-a more, so ke kgona yona e ke e kgonang ya fifty ranta, e yo ntsayang only for matsatsi fela a ma fourteen days fela.

Mo kgweding e fitileng ke two hundred and sixty, ke rekile unlimited ya Telkom ya kgwedi. Mare e ntse kgwedi ka moka, yone e fedile ke rekile ka di-fourteen, e be e fela kgwedi e ka di-fourteen.

Nka itumelela thata hundred gig-e data e tlo last-ang kgwedi ka moka. E ka tsena maybe ka bo August ka di-two or ka bo di-three e tlo last-a kgwedi ka moka.

lemogela gore technology lebelo la five gig le dirisa mafaratlhatlha ka mogala. E nyaka o bule di-App-e o bule di-settings, o bule App-e only if o e dirisa. O seka wa tlogela data tsa gage di le on-o, le ga o sa dirise phone. O tshwanetse o netefatse gore o dirisa data ka nako eo, maybe ka nako e o o nyaka go check-a something, App-e o tsena ka yone nako e o a tswa gore o kgone go saver data.

Fa o reka airtime o reka airtime ya prepaid ya gago, o press-a star o re one eighty or e star o re dinomoro tse o tlabeng di tswa mo pampiring ya prepaid ya gago. O re hash-e o re yes-e and then e tle go botsisa gore o kgetha data or khetha airtime, o kgetha option ya bobedi ya data. And then o press-a yes ya gago, then airtime ya gago ya data ya tsena, then o ka nna wa simolola go dirisa inthanete ya gago.

Fa data ya ka e ka fela pele ga nako ka tsamaya ke ya ko sekolong, se se ngwe mo gautshwana go na le Wi-Fi, and then ke a connect-a ke tswelela pele ke dira whatever e ne ntse ke tswelela pele ke e dira. If ke sena madi a go reka data, and go ya ka nna go netefatsa gore data ya gago e bolokegile, o tshwantse o o tshube data usage ya gago, e phele e le on-o. Gore o phele e bolokesegile e seke ya fela pele ga nako, e kgone go bolokesega e tsaye nako e telele.

Fa ke ya lebenkeleng ke ile go reka mowa, ke o fetolela ko data ke dira ka mokgwa o, ke re star ke one eighty ke re dinomoro tsaka tse ke tlabeng ke di tsa mowa. And then ke re hash-e mo la ke re airtime and then ke a dira, and-e eo e e sharp-o ka gore o kgona go e fetola mo data-eng. Ga o e fetolela ko data-eng, o re star, o re one, two three, o re hash-e. O a kgetha option-e ya gago, mo re na mo Telkom re na le option ya rena ya, Mo'Nice. Ra tobetsa mo la re re Mo'Nice, Mo'Nice e go fa di-options tsa di-data tse e leng gore wa di nyaka, tse e leng gore di lekana tšhelete ya gago. And then o select-a e o e batlang and then o press-a hash-e then internet-e ya gago e a bereka.

Fa tsala ya me o gopela gore ke mo romelelevkopo ya tiro ka E mail, mme a sena data. Ke kgona go tsena mo option-eng ya di-mobile hotspot, ke ya bo data usage ke a e tima, cause normally nna ke tshuba data usage gore e kgone go seketsa data ya ka. So ka ya ka e bula, and then ke ya ko mobile hotspots, ke press-a mo la and then ke creater-a PIN-e, then ke tsaya founu ya gagwe ke e tshuba Wi-Fi and then ke tsenyetsa PIN-e ya ka, ke a mo hotspot-a gore a kgone go dira E mail ya gagwe, ka founu ya gagwe.

Ke akanya gore diphetogo mo go fapa-fapaneng ga data go tla dira diphetogo. Ka gore unlimited data e dira from ka twelve ya bosigo go fitlha ka seven ya nkgatele, and then ya tima so o tshwanetse o be le di data tse pedi, e tla berekang from ka twelve go fitlha ka six mantsiboa.

Ke akanya gore tiriso ya mogala e botlhajana, e siametse baithuti. Ka gonne ba ithuta dilo tse dintsi tse eleng gore ga ba di itse. Like tse dingwe ga ba kgone go kry-a mo dibukeng tsa bone tsa sekolo.